I ku kombisa no no ku kombisa swa ku ha xixima ndhavuko ha yi tiva ndhavuko ya hina wa ti tiva swa ku u wela eka yini hi ku yelana ka timpahla.

Ndzi tsakela ndlela leya khale hikuva khale vanhu a va mbala hi ku tixixima va xixima emiri wa vona va xixima na ndhavuko na vanhu lavakulu ka vona na vona va xixima ndhawu leyi va tshamaka eka yona.

I ku mbala swilo swa swo khanya ni swo pfala miri ku kombisa ku xixima ni ku kombisa leswaku u tekiwile na wena u tekile u ri n'wanuna.

A xi ta languteka kahle swinene hikuva swi pfala makatla xi pfala hinkwawo mirhi xa faneleke ku ya exifeni hikuva xi na xindzhuti.

Ina, swa ha ri swa nkoka hikuva swi hi tsundzuxa swa ku hi na vo mani hi wela kwini nakona hi ta hi kwini.

I xitayele xo mbala mafasikoti u faka na mafahlawana as nhwanyana wa mutsonga u faneriwa hi xona xitayile lexi xi nga nghena sweswi.

Swi cince hikuva sweswi vavasati va endla tindhavuko va cinca swilo swo va mbala swilo swo koma leswi swo humesa miri na ku ve ndhavuko wo hlonipheka swinene ngopfungopfu loko ku ri Xitsonga xa hina.

A ndzi ta lava malapi ya khale lawa a ma kombisa vutsonga bya hina ni katsa wona ni tatisa na mambalelo ni endla swilo swo mbala swo swo ndlhula matsolo swa ku swi xixima.

E-e sweswi vanhu a va ha mbali ndhavuko nkarhi na nkarhi va mbala loko ku na micato ku na ma ku na mintirho yo karhi nakona hi siku ra kona ra September hi laha va mbalaka kona.

A ndzi ta n'wi byela swa ku swi laveka ambala swiambalo swa hina swa ndhavuko swa swi n'wi tsundzuxa leswaku hi ta hi kwini a ti tiva swa ku hi yena mani wa ka mani u ta hi kwini u ya kwini khale a swi hi pfuna swa ku na hina hi kota ku ti tiva hina swa hina vo mani.

Ina, ndzi nga vula swona ndhavuko wa hina wu tshikelela ngopfu wa vavasati ku tlula vavanuna emindyangwini nakona swi va dyondzisa swi tlhela swi va tiyisa swa ku va tiya vavasati lava tiyaka swinene.

I ku tsala tibuku ti vekiwa ku tsariwa mapapila nakona ndhavuko ya hina va hi dyondzisa ka vana va hina lava tswariwaka ni lava va taka va ta yi tiva davuko ya hina swa ku hi ta kwini hi hina vo mani matsonga hi ya kwini matsonga ma fanele ku dya yini ma fanele ku mbala yini ma fanele ku khuluma njhani naswona swa pfuna.

Vukreste ri byi cince swo tala hikuva se hi tirhisa ndhavuko ya valungu leyi va nga ta na yona va ta yi chela eka hina a ya ha mbali leswi a hi mbarisa xiswona a ya ha dyi swo dya leswi a hi dya xiswona hi siku ra ndhavuko nakona na mabyalwa a ma ha phuziwi hi mhaka Vukreste.

Milawu a ya ha tirhi leyi ya ya vavasati vavasati a va fanele ku tlilina va sweka va tirha swilo swa le ndyangwini hinkwaswo vavanuna na ku va ya ntirhweni va ya endla mali va vuyisa ndyangwini vavasati va fanele va bebula vana va hlayisa vana.

A sweswi a vakokwana va sweswi a va ha endli se va tolovele swilo swa sweswi va vukhela ngopfu tithelevhixini va va dyondzisa vana swo tala leswi va swi vonaka laha ti ka tifonini a ka ha ri na tidyondzo a ka ha na ntsheketo ka masiku ya namuntlha.

Ina, a ndzi ta lava ku ri dyondza hikuva Xitsonga xi tikomba xi nandzika swinene Xitsonga xi xixima ngopfu xi ndzi tsakisa hi swona swa ku xi na nxiximo ngopfu a xi fani ni ni ta ku tala .

Matsonga ma kota ku hatla ma khoma marimi yo tala hikuva va tlharihile swinene ene nakona vanhu vo tala a va xi twisisi Xitsonga matsonga ma zama ku khulumisana na vanhu hi marimi ya vona swa ku va twana.

Nga Xitsonga a xi tiki i ku va hi ku swa ku hina matsonga va hi dyondzisile ku xixima marimi laman'wani ku xixima vanhu hinkwavo hi yo mhaka hina hi kota ku twisisa hi phinda hi endla swa ku hi kota ku khuluma ma language laman'wana.

A ndzi ta vula swa ku ririmi ra wena i ra wena u nge balekela mhakhi wa wena hi mhaka munghana tshama u swi tiva swa ku wena loko u ri mutsonga u mutsonga vulavula ri Xitsonga xa ka n'wina u tibuma hi xona.

Va nga pfuneta hi ku tiva ndhavuko ya vona va tibuma hi ndhavuko ya vona va endla leswi endliwaka hi swa ndhavuko va tibuma va titsakisa hi ndhavuko hi yona ndlela yo hlayisa ndhavuko yeleyo.

Mintsheketo yi hi dyondzisa swo tala hi ndhavuko leswi swi endlaka na hina hi tibuma hi tinyungubyisa hi ndhavuko ya hina.

Vukreste a byi ngheneleli ngopfu ka ndhavuko hikuva swa ku tala swa ndhavuko Vukreste a byi pfumeli swa ku u swi endla.

E-e, a swi nge hanyi swin'we hikuva Vukreste swa ku tala leswi swi taka na ndhavuko a ri byi lavi swi fana na byala ku phahla naswona ku tiva va ka n'wina Vukreste va ri i madimoni.

Leswi swa ku Xikwembu hi xona xi nga vumbuluxa misava hi xona xi nga endla hinkwaswo leswi hi nga le ka swona laha misaveni ende Xikwembu xa hanya xi hi rhandza hinkwenu.

Vakreste a va fanelanga ku phahla a va fanelanga ku nwa byala nakona a va fanelanga ku ya emasirheni va ya pfuxela lava loveke.

Ekerekeni ya mina hi ya hlaya rito ra Xikwembu nakona a ni avanyisi munhu muavanyisa i Xikwembu hinkwaswo swilo leswi swi endlaka wo ti endlela le kerekeni mu amukelekile u xidakwa u xi phuva hinkwenu ma laveka inkomu.

Ina ndza pfumela hikuva hi kula hi tiva swa ku vakokwana va hina loko hi va phahla hi vulavula na vona va hi pfulela tindlela swo tala loko u swi endla swa endleka xin'wana na xin'wana lexi u tshembaka ka xona xa hanya.

Ubuntu i ndlela ya hina yo hanya hina maAfrika ubuntu yi hi pfuna hinkwenu hinkwenu hi vanhu munhu i munhu hi munhu un'wana ni nge vi munhu u nga ri kona wena u va kona hi mhaka ya mina na mina ni kona hi mhaka ya wena a hi pfuneni hi ya hanya.

Hi yona ndlela ya ubuntu yeleyo ku pfunanana hi nga langutelanga nchumu swa tsakisa loko makhelwani a xaniseka hinkwenu hi mu pfuna hi nga langutelanga nchumu hinkwenu hi vanhu hi vanhu munhu i munhu hi munhu.

I ku tiva swa ku wena u mani nakona mi rhandzana hinkwenu mi pfunana na hi mintirho leyi nga kona endyangwini swilo leswi endliwaka mi swi endla hinkwenu.

Swa ku a va swi kotisa ku yini ku hanya malembe lama nga hanyisa wona nakona ku tshama hi ndlela leyi va nga tshamisi xiswona va rhandzana ku sukela malembe ndzhaku nakona vana va vona va va na rirhandzu hi ndlela leriya a va swi kotisa ku yini xana.

Ndzi lava va ku dyondzisa i ndhavuko wa hina ni lava va ku dyondzisa bya wena swa ku u ti tiva swa ku wena mani nakona va ku dyondzisa rirhandzu va ku komba ndlela yo hanya na wena u ta tiya u ti kulela u tiva wun'wana wa n'wanuna lowukulu.

Ra ku va na vanhu lavatsongo hikuva loko mi nga talanga swilo swo tala wa kota ku swi kuma loko u kombela xilo va kota ku ku endlela hikuva a mi talanga.

He munghana ndzi lava ku lomba e e timpahla ta ndhavuko ya mazulu ndzi lava ku vona swa ku ya ndzi fanela ke nakona ndzi vona mpahla ya ndhavuko wa maZulu yi sasekile swinene ku tlula ya Matsonga.

He munghana eka nkhuvo lowu ndzi yaka eka wena vavasati va fanele ku mbala swibelani na miceka vavanuna va mbala na vona ndhavuko wa Matsonga lowu faneleke Matsonga.

E-e va e vantshwa sweswi a va ha tekeli swileriso swa le makaya ya vona na xintu xa hina sweswi vo tiendlela hi ku ya hi vona hikuva va ri vona i ma two K va lava ku fambisana na nkarhi.

E-e a ndzi swi voni swi ri swa nkoka ku ambala timpahla ta ndhavuko van'wana kumbe ku dyondza hi yona hikuva a swi ni pfuni nchumu mina ndzi Mutsonga swi laveka ndzi tiva ndhavuko wa hina ni leswi swa ku ndzi huma kwini ndzi ya kwini ndzi wa ka mani.

Rhandza ku ambala swikete swo koma na miceka na ku endla swirhokwana hi swona va endlaka swona va ambalaka swona sweswi swa ndhavuko vana va manguva lawa a va ha mbali ndhavuko wa khale sweswi va ri vona va endla va ma two K.

Ina loko swi ngo nsati se u zirile nkarhi wa ku zila u ndlulile nakona wa ha ri mutsongo ina ni vona swi ri vutlhari ku phinda a nghenela vukati byin'wana wa ha ri mutsongo wa navela phela.

Ni nga va nyika xitsundzuxo lexi swa ku i vutomi byi ya emahlweni nakona loko munhu a lovile u lovile va ta tshama va mu rhandza nakona a swi lavi vutomi bya vona byi yimisa hi swa ku munhu u lovile ni bya vona a byi ye mahlweni a va pfumeli ku rhandziwa hi van'wani futhi.

Ina a ndzi ta swi endla mhana mina swo fana na loko ku ri mhana munghana mina munghana mina loko a nga ha ri na vatswari vatswari va mina ku va vatswari va yena a ndzi ta swi endla and a ndzi ta mu kombela hi ndlela ya kahle mutswari wa mina swa ku a mu heleketa.

I nkoka wa mavito ya xivongo eka ndhavuko ya hina swi ku pfuna swa ku u titiva swa ku hi wena mani u huma kwini nakona u faneleke ku dya yini ni swiambalo swa wena u fanele u titiva u ti xixima swa ku u ta hi kwini u mani njhani hi yini .

Mavito ya swivongo i swivongo i nkoka wa wona swa ku u ma tiva i swa ku u tiva swa ku u mu yini nakona u ta hi kwini u fanele ku endlisa ku yini.

A ndzi ta ku nkoka wa mavito ya swivongo i ku titiva swa ku hi wena mani nakona swi ku pfuna hi yini swi ku titiva na ku tinanatela swa ku hi wena mani.

Ndzi nga mu byela leswaku nkoka wa swivongo swa hina i swa ku hi tivanana nakona swa ku vuxaka bya hina byi kula hi tivana swa ku vo Khoza i vo mani vo manimani i vo mani.

vukreste i swa ku hi tivana na Xikwembu nakona hi khongela hi kota ku xiximana emisaveni.

Vukreste byi te na valungu loko va ta teka tiko ra hina va nghenisile vukreste hi nkarhi luwa wa vo Jan van Riebeeck.

A ndzi nge kaneti ngopfu hikuva vanhu lava valungu lava nga ta na vukreste va fike va hi endla va va hi yisa evuhlongeni nakona va hi kume hina hi tihanyela hi ndhavuko wa hina hi hanya hi xintu va hi cincisa ka mahanyelo ya hina va hi yisa ka leswi vo lavaka hi tshembela ka swona swa ku hi swona.

A ndzi ta ku swi kahle hi hanyisana hi vu hi xi hi vun'we hikuva sweswi se hi vanhu van'we nakona vanhu lava tshembaka eka vukreste a va va tshemba ka leswi va tshembaka swona na vona lava tshembaka eka ndhavuko a va hi ndhavuko wa vona.

Bibele ntirho wa yona i ku yi hi endla hi hanya hi vun'we hi tivana nakona no xiximana hi xixima vatswari na vona vatswari va hi xixima leswi hi.

Vanhu van'wana a va pfumeli eka vukreste hikuva a va se na vona matimba ya kona nakona va kurisiwa eka muti lowu ku tshembiwaka e xintu swilo swi endliwaka hi xintu xiphinda xi va tirhela.

Leswi swa ku e misava na tilo swi vumbuluxe hi Xikwembu swi vumbe hi Xikwembu nakona Xikwembu hi xona xi tivaka swa ku vundzuku bya wena byi njhani.

Ndzi nga va pfuna ku vona nkoka wa ripfumelo leri hikuva emakaya ka vona loko va phahla va ri swilo swa pfuleka se hi ndlela yeleyo ndzi nga va byela leswaku vakokwana va hina na vona va hi pfuna ka swo tala nakona hi vanhu vantima e xintu hi kurisiwa hi xona hi ta dlaya hi ta fa xa ha ri kona.

Vana va mina ni la ku va xavela swiambalo swa ndhavuko ya hina matsonga swa ku na vona va tinyungubyisa hi Xitsonga xa vona va tsaka va mbala swibelana.

Ndzi vona ku vuhlalu byi na vutivi byo karhi lebyi va swi tivaka swa ku byo karhi ni byo karhi bya matsonga byo karhi ni byo karhi i bya mazulu. Hinkwenu hi na vuhlalu bya hina lani na hina hi swi tivaka swa ku lebyi byi fanela hina matsonga matsonga ma rhandza ti-colour to karhi to tlatimanyana swinene lani ma kotaka ku ti kotaka ku va represent as matsonga hi yo mhaka ni ku vuhlalu byi na ku hambanahambana.

Ndzi nga n'wi hlamusela hi ndlela leyi, vuhlalu lebyi ndzi byi rhungela hi ndlela leyi he munghana ndzi yile eka kokwana ndzi ya vutisa swa ku matsonga va fanele ku faka vuhlalu bya njhani enkolweni. Kokwana u fikile a ndzi byela swa ku ndzi ya ndzi ya xava evuhlalu byo tshuka ni byin'wani byo basa ndzi ta hlanganisa ndzi ta rhunga byona as matsonga ma faka ka vuhlalu byebye. Ndzi yile ndzi ya xava vuhlalu ndzi ya vutisa kokwana swa ku hi byona ke kokwana a ku ina hi byona a vuya a ndzi rhungela byona kokwana.

He makoti i xibelana a xi hluphi xo lava u ya lani ku nga na ntlangu wa matsonga u ta va vona swa ku xibelani va xi cinisa ku yini. Xibelana i ncino wun'wani wa olova swinene ende wu phinda wu nandzika u ta swi tsakela ku wu tiva na wena na tshemba swa ku u ta twa ku nandzika loko se u swi vona swa ku xibelana a xi hluphi xo lava u va u xi tiva u kuma vanhu lava swa ku va ta ku dyondzisa hi ntokoto.

Matsonga va fanele ku ambala swa ndhavuko wa vona swa swa swa lweyi swa muchongolo va fanele ku ambala mpahla liya ya muchongolo hi yona leyi kombisaka vununa bya wena bya vutsonga.

Swiambalo leswi ambalaka hi vavasati ku ya hi ndhavuko wa Vatsonga i swibelana na miceka nakona ku faka swona vuhlalu enkolweni hi swona leswi vavasati va matsonga va faneleke va ambala swona.

Nqambi leyi ndzi yi rhandzaka i Canicee SA ndzi mu rhandza hikuva i mutsonga wa hina nakona i munhu loyi ndzi n'wi tivaka u huma kokwala Bushbridge swin'wana swa kona swi endlaka ndzi ze ndzi mu rhandza mufana na luya i swa ku u yimbelela tinghoma to twisisa ta va na no ku aka evaneni a ti rhuketeli ti aka i munhu un'wana na un'wana swa ku u nga ti chaya u nga ti yingisela laha ni ku nga na vanhu lavakulu ku nga na vadyuhari naswona switsongwana hinkwaswo swi tsakela tinghoma ta yena.

Rhandza vuyimbeleri bya vuxaka bya hiphop laha ni ndzi twaka vanhu loko va yimelela va vulavula message hiphop ya matsonga ya hina a ka ha ri yona liya ya le America ya le ma tikweni ya le handle swa ku va fanele va rhuketela leyi ya hina yi na nkoka swinene wa kota ku twa loko va ku aka va khuluma swilo leswi hi swi tivaka naswona swa ngcondo swo aka munhu.

I nkoka wa vuyimbeleri bya ndhavuko eka rixaka ra Vatsonga i ku tshama hi tsundzuxana hi ndhavuko wa hina leswi endlaka leswaku vantshwa va hina va rhandza ngopfu vuyimbeleri va ta tshama va chaya va yingisela swa ku matsonga ma fanele ku hanyisa ku yini ma endlisa ku yini lani leswaku hi tshama hi hambanana as matsonga hi tivana swa ku hi suka kwini hina vo mani matsonga.

I ncino lowu ndzi wu rhandzaka wa matsonga i ncino wa muchongolo ncino luwa hi wona wu ni tsakisaka wu hlanganisaka Vatsonga hinkwavo vavasati mba vavanuna na vana hinkwavo va cina ncino wa muchongolo hinkwavo va tinyungubyisa hi vutsonga bya vona eka ncino wa muchongolo.

Eka tinsimu ta matsonga lexi ndzi xi dyondzeke eka tinsimu leti ta matsonga i swa ku, u dyondza i rirhandzu ni ku rhandza van'wana ni ku tiva vanhukuloni ni ku rhandza mindhavuko hinkwato ta vanhu kambe u xixima ndhavuko ya wena u ti tivi leswaku wena u mu yini u mutsonga nakona u ta hi kwini.

Xiyimbeleri lexi ndzi swi tsakelaka eka ndhavuko wa Vatsonga i Hisa wa tiko n'wana mhani. Hisa wa tiko i jaha leritsongo swinene leri ri ti tibumaka hi Xitsonga xa ka hina ri tshama ri yimbelela Xitsonga nakona ri cina mincino wa Xitsonga xa ka hina hi ku tibuma.

Tiyindlu ta ndhavuko wa Vatsonga i tiyindlu ta rhandzavula hi tona tiyindlu ta ndhavuko wa Vatsonga. E-e a ndzi nge tshami eka tiyindlu ta muxaka luwa hikuva mikarhi se yi fambile swa ku vanhu va ha tshama ka tirhandzavula.

Ntirho wa vavasati emindyangwini wa matsonga i ku hlayisa e vana no va nakekela ni ku swekela ndyangu wa wena u basisa muti wa wena u gceke u endla hinkwayo mitirho leyi n'wansati a faneleke a yi maka ekaya.